Ngokwesiko lama Zulu, imikhuleko nemikhuba eyenziwa isikhathi sokuzalwa ihlanganisa ukubonga kwabaphansi, kanye nokucela izibusiso ngempilo nokuvikelwa komntwana osanda kuzalwa. Ngemva kokuzalwa umcimbi, ukuthiwa kwegama wawubizwa ngokuthi ukukhothama kulapho umntwana inikezwa igama elizwakalayo elivame ukuxhunyaniswa nomndeni noma ngokubaluleka kokhokho. Lomcimbi uhlanganisa ukuthandazelwa ikusasa lengane kanye nokuxhumana nomphathi noma umphakathi. Lemikhuba ebantwini kuthiwa bayisungula ubunjalo bengane eqinisekisa ukuvikelwa ngokomoya .

Ngokwesiko lamaZulu ukwabiwa kokudla ngesikhathi sokuhlangana komndeni noma komphakathi ngokulandela indlela yomphakathi ngokudla kwabelwa bonke abakhona. Abadala ngokuvamile banikezwa kuqala njengophawu lwenhlonipho kulandele lonke iqembu. Ukudla kuvamile ukuphakelwa ezitsheni ezinkulu zomphakathi, futhi wonke umuntu uyakhuthazwa ukuba adle. Lo mkhuba ugcizelela ubumbano, inhlonipho, nokubaluleka ngokuhlanganyela emasikweni akwaZulu.

Izingoma zomdabu nosiko lamaZulu ziguquke kakhulu ngokuhamba kwesikhathi. Zakhiwe ngezigameko zomlando ezifana nokukholwa kobandlululo kunye nokufuduka kwabantu. Umculo wesiZulu wendabuko ogxile kakhulu esiginqeni nasezinhlelweni zokubiza nokuphendula. phathwa nawukwethulwa kwezinsimbi zomculo zasentshonalanga ngesikhathi sombuso wamakhulumbe, bese ngokhokho zezehlakalo noma ngezenhlalo njengogugile, emadolobheni kanye nokwanda komzabalazo wezepolitiki. Kuphinde kwaholela ekutakelweni okusho komculo, kuhlanganiswe imisindo yendabuko nezinhlobo zesimanjemanje ezifana nivangeli, i-Jazz ne-pop.

Ngokubona kwami okunye ukudla kwesiZulu njenge sibhede okuyisitsha esinjenge mpuphu nemifino. Sekuye ngokuya kwancipha namuhla ngenxa yokudla kwesimanje kanye nokushintsha kwezindlela zokuphila, okwenza ukuthi isizukulwane esincane zingase zingakuthandisisi kahle noma kakhulu kunisendela lokhu, ukudla, ukudla, isikhathi,

Ngowami umbono njengoba ngingomunye wofakazi bakaJehova ukuhlala nomuntu ongashadile naye, kutshengisa ukungamuhloniphi unkulunkulu lakhe umshado, okusho ukusekela okuhlukile kunalokho ujehova unkulunkulu ayekuhlosile nabantu bokuqala njengoba ashadisa u-Adam no-eva.

Impela lezi zitayela zemfashini zinethonya endleleni esigcoka ngayo ezweni lethu namuhla, ikakhulukazi abesimame ngokwesikho lesiZulu kwaziwa ukuthi kumele bagcoke izingubo ezinde. Kodwa-ke, nasibona intsha ekhulayo manje isigcoka izingubo ezimfishane futhi-ke sekuyinto eyamukelwayo ukugcoka amabhulukwe.

Ngikhulele edolobheni elincane lasemaphandleni, ikhaya lami lobuntwana beligcwele imfudumolo yemsebenzi yesandla yendabuko eyadluliselwa esizulwaneni nezizukulwane. Ngikhumbula ngibuka umndeni wami wenza obhasikidi abalukiweyo nobuhlalu obuyinkimbinkimbi. Ngokuvamile basebenzisa izinto esizithole emvelweni esizungezile. Le msebenzi yezandla yayingeyona nje ukuhlobisa, zazinezincazelo ejulile yamasiko, kumele ifa lethu, izibopho zomndeni nezindaba. Kumina bekuyindlela yokuxhumana ngezimpande zami, futhi isikhathi esisichitha ngokufunda le misebenzi yesandla nomndeni wami, siyinkumbulo eyigugu eyalolonga ukwazisa kwami nesimo kanye nobudala.